Vho no tamba bola vha nga wana zwiṋamedzo nge vha ḓiṱoḓela zwi sipontsara kana vha sipontsariwa nga mashopho a hanefho hune a dzula hone, a ri tou ri vho vhoramabindu hanefho hune vha dzula hone. Vha vha ṱoḓela mabasi kana vha vha ṱoḓela goloi ya bakhi vha dzula nga ngomu kana i na matsimbi ane vha nga kona u tou ima khao.

Dziṅwe dza dzi nyonyoloso dzine nda dzi ita ndi ndoṱhe ndi nyonyoloso dzi ngaho push ups, ndi dzi itesa ndi ndoṱhe ndi rumuni kana ndi nnḓ. Nda dovha hafhu nda ita dzi dzi dzi pull ups kana nda ita, nda tamba khadi, ndi khou dzhampa ndi tshi dzhampa, ndi tshi thamuwa lwa handirente nda ita push ups.

Zwo no ntakadza nga ha u ya u rea khovhe ndi musi ri tshi ṱuwa ri songo ḽa ra swika hangeini ri tshi khou itela uri ri vhe na manyanyu a u rea khovhe na u fasha. Ra ṱuwa na na na zwithu zwa u bika, dzi pani dzedzi na mapfhura na mimuṋo. Ri tshi khou rea hanengei, ri vha ri tshi khou rea ri tshi ḽa, ra fasha ri tshi khou rea ri tshi ḽa, ri tshi fasha ra rea ri tshi, ri tshi, ri tshi gotsha hedziḽa khovhe ra ḽa ri tshi bika. Ndi hezwo zwine zwa ntakadza maanḓa.

Hu tshi tambiwa mutogwa ndi muṅwe wa mutambo une u tshi tambiwa u tambiwa nga matombo. Haaḽa matombo oṱhe, muṅwe na muṅwe u vha a na matombo a no eḓana. Hezwiḽa arali u tshi khou ḽa u tshi khou wa fhedzisela magumoni u khou dzhia heḽia tombo ḽa muṅwe wa vha u na point, houḽa muṅwe a vha a si na, u swikela haaḽa matombo a muṅwe a tshi fhela arali wa mu ḽa a wina u tshi khou bvisa matombo a tshi fhela a houḽa a wina, u swikela matombo a tshi fhela. Zwi amba uri ndi iwe wo winaho.

Sa muthu ane ndi kale ndi tshi khou shumisa zwileludzi zwi ngaho Facebook, ndi nga eletsheda muthu ane a khou nyanga u ita khunguwedzelo kana u anḓadza zwithu zwine vhathu vha zwi funa nga mitambo kha Facebook. Ndi nga mu eletshedza uri a si comment dzoṱhe dzine a ḓo ri o dzi wana dzine vha thu vha ḓo khomentha kha post dzawe dzine a ḓo vha o dzi posiṱa dzine a ḓo dzi takalela. Ndi nga dovha nda mu vhudza uri a a dzhiele dzhele nga maanḓa u sa zwi panga mbilu i zwine vhathu vha khomentha zwone, tshiṅe tshifhinga a nga ḓo posiṱa zwithu zwawe zwi si ḽaikiwe, ndi zwone zwo no itea hezwo

Nṋe zwine nda vhonisa zwone, ndi vhona u nga ri a zwi khwaṱhisi marambo ngori u ḓiwana vhatambi, zwavhuḓi vhuḓi vhatambi vhanzhi vho no tamba bola vha na thaidzo ya milenzhe hezwo kha nṋe a zwi sumbedzi uri bola i ya khwaṱhisa marambo. Kha nṋe ndi tou vhona i tshi tou vunḓa marambo a muthu a ita uri a vhe muholefhali a dzulele a sibadela.

Ndo aluwa ndi tshi khou funa ndi mutambo wa bola. Bola nda tshi i ta, funela uri u ya vha u khou ita dzi nyonyoloso u tshi khou ḽuza mapfhura zwezwi u tshi khou tamba na vhaṅwe ende i ya ita uri u vhe na vhangana vhanzhi.

Dzine muthu a nga dzi wana musi a tshi khou tamba ulu na vhaṅwe ndi musi a tshi dzulela u ḽisa vhaṅwe zwezwi a tshi khou tamba kana a wela fhasi a vunḓea ndi hezwo.

Mitambo ine nda nga takalela vhana vha tshi i gudiswa vha tshe vhaṱuku ndi mitambo i ngaho u bambela, zwi vha ita uri na ḽiṅwe ḓuvha arali vha sokou ḓiwana vho wela madamuni, vha ḓi wane vha tshi khou kona u bambela vha si fe nga maanḓesa arali vho wela hu si na muṅwe muthu nga tsini.

Nṋe vhuṅwe ha vhushaka he nda vhu fhaṱa nga ṅwambo nga wa zwa mitambo ndi uri ndi tshi kha ḓi tamba bola khoutshara washu o vha a tshi ntakalela nga maanḓa. Zwino na ṋamusi houḽa khoutshatsha naho ndi si tsha tou tamba bola nga maanḓa u kha ḓi ntakalela nga maanḓa, ndi a ḓi tou ya na hawe ra ḓi tou haseledza zwezwo nda ḓi ṱuwa.

Mutambo we nda u tamba musi ndi tshi khou aluwa, ndo tamba mutambo u ngaho bola ya milenzhe nda dovha hafhu nda tamba mutambo wa khirikhethe.

Bola ya milenzhe ine nṋe nda i takalela nga maanḓa ndi heyi yo no vhidzwa u pfhi Kaizer Chiefs, i dovha hafhu ya vhidzwa nga liṅwe ḽa madzina a no pfhi Amakhosi ndi yone thimu ine nda i takalela. Ndo ri ndi tshi aluwa nda i takalela, nda takalela kutambele kwayo ende ndi iṅwe ya dzi thimu ine i na khaphu nnzhi nga maanḓa hafha kha heyi PSL zwino ndi funela uri i na history yavhuḓi, i ya kona nga maanḓa.

Ndi vhona uri a si zwi na masiandoitwa avhuḓi ngori vhathu vha fhedza tshifhinga tshilapfhu vha tshi khou tamba mitambo, kha founu yavho hone hafhu ngori zwivha vhaisa maṱo zwi nga sia vha tshi khou vhaisala maṱo kana vha vha na zwithu zwo no vhidzwa addiction zwine zwa amba uri vha ḓo dzulela uvha vha tshi khou tamba heyo mitambo ḓuvha na ḓuvha, vha sa i tamba a vha nga ḓopfha avha nga ḓo ḓipfha zwavhuḓi.

Arali ndi tshi khou tamba mitambo online ndi nga shumisa dzi puḽatifomo dzi no vhidziwa betway, hollywood, vho betshedze dzo yaho ngau fhambanana ngau fhambanana.

Nṋe athi muthu ano tamba geimi, zwine zwa amba uri athi fhedzi tshifhinga ndi kha founu ndi khou tamba geimi, na kha founu yanga ahuna na geimi na nthihi ahuna na nthihi athi takaleli geimi ngori dzi a vhulaya founu dzi a vhulaya beṱiri.

Nṋe vhukonani ndo no vhuya nda ḓi vhu fhaṱa musi ndi tshi kho ḓi tamba geimi, zwa kale ndi tshi khou tamba iṅwe geimi yono vhidziwa ludo, rovha ri tshi kona u tamba ri thimu ri khou thusana u u khau wina mutambo, kha havhaḽa vhaṅwe vhathu hatshi ḓi tovha vhukonani fhedzi ha kona uyo mutambo nga tshetsho tshifhinga .

Nda i funesa ndi khou tamba ndi geimi ino vhidziwa ludo, ndi geimi ine nia kona ui tamba ni vhavhili nga tsha vhavhili nga tsha vhavhili, nia kona uvha hu khou tamba vhathu vha no tenda malo kha iyo geimi, zwino i thusa nga maanḓa u fhaṱa vhukonani ngori nivha khou ṱuṱula muhumbulo. zwi tshi ḓa kha mafhungo o solver thaidzo ndi uri vhana vha vhathu vha fhio fhio ndi nga vha bvisisa hani ndi hezwo.

Masiandoitwa ane anga bvelela kha founu ya masiandoitwa a tevhelaho, laptop inga sokou thoma u freezor ya ya freezor ndi tshi puṱedza dzi bathene yavha isi tsha puṱedzeya kana hafhu ya ya thoma u thoma u u soko ima ima, uvha siḽou isi tsha ita zwithu nga luvhilo zwine zwi .

Khaedu dzine vhathu vha nga ṱangana kana vhukonḓi vhune vhathu vha nga ṱangana naho musi vha tshi khou tamba geimi online, ndi khaedu ya nethiweke. Sa izwi vhathu vha tshi ngavha vha tshi khou u tamba mitambo yavho online, vhathu vha ngavha vha khou shumisa nethiweke dzo fhambananaho, vha tshi khou bva kha mashango o fhambanana, zwino hezwo zwithu zwi ita uri ua wana muṅwe atshi bva fhethu kha vhupo vhune huvha hu sina nethiweke yavhuḓi. Zwa ita uri zwi nga thithisa geimi hezwo zwithu, zwi zwinga thithisa mutambo une vhathu vhanga vha khou tamba wa online wa wana a khou sokou khonethulula ndi hezwo zwithu.

Dziṅwe dzine dza nga bvelela musi muthu atshi khou tamba online, hu ngavha na khombo ya muḓagasi muḓagasi kana wa sokou thuthuba ri khou tamba kana honoyo mutshini une wa khou shumisa wa thuthuba, kana anga sokou ḓiwana a khou semana na muthu ane a ngavha tshikhou atshi khou tamba nae geimi. Zwine zwa nga vhidzwa racism khethululo nga lukanda, namusi ni tshi khou tamba geimi online ndi zwiṅwe zwithu zwine unga ṱangana nazwo hezwo saizwi utshi ngavha utshi khou tamba na vhathu vhane vhaṅwe ndi vha lukanda lutshena, iwe u murema ndi hezwo zwithu.

Une nṋe nda nga ṱuṱuwedza vhathu uri vha ḓi dzhenise khawo ndi mutambo wau gidima, ngauri uvha utshi khou ita nyonyoloso ḓuvha na ḓuvha zwine zwa ita uri uḓi wane u na mutakalo u ita nyonyoloso zwi afha muthu mutakalo wavhuḓi. Zwino nda nga ḓi dzhenisa kha kha hoyo mutambo unga ḓi wana ndi tshi khou vha na mutakalo wavhuḓi na muvhili wavhuḓi u sinaho mapfhura.